Izinkolo zomdabu nomculo wamasiko zinemvelaphi ende, futhi zihlale zithonywa izinguquko zomlando, izinguquko zomphakathi kanye nentuthuko yezobuchwepheshe. Esingabala khona kwezinguquko zomlando, ukuhlangana kwamasiko, izimpi nezinguquko zombusazwe. Izinguquko zomphakathi, uhlanga namasiko, izinkolo nezinkolelo. Intuthuko yobuchwepheshe sibala izinsiza zokurekhoda, izinsiza zokudlala umculo, izinkundla zokuxhumana. Ngamafuphi izingoma zomdabu nomculo wesiko zithonywa kakhulu izinguquko zomlando, izinguquko zomphakathi kanye nentuthuko yezobuchwepheshe. Njengoba lezi zici zithinta indlela abantu abaqonda ngayo umculo, izinkolo zomdabu zomculo wesiko nezindlela zokudlala umculo.

Ngokwazi kwami, ukuyocela isihlobo esihle yilapho amalunga emindeni amabili ehlangana ukuze ahlanganise izindawo izingane zabo ngokosiko kanye nangokomthetho ukuba bakhe umndeni .

Emasikweni amaningi ukukhuliswa komntwana womfana, ngokuphawula okumususa esigabeni sobufana kumfikise kwesobudoda. Inhloso yakhona ukufundisa ukuthi njengomuntu wesilisa, njengomuntu osengene ebudodeni, kufanele uziphathe kanjani, kufanele ungaziphathi kanjani. Okufanele ukuthi ukwazi ukuvikela abantu besifazane, ukwazi ukuba yisibonelo esihle. Kanti ukwazi ukuba ngumholi abantu bonke babonele kuwe ngokwenza kahle emphakathini, kanti-ke kukwazi ukuvikela wonke umuntu.

Abantu abangamaZulu basemadolobheni banquma ngokuthi, bakwazi ukuhlukanisa umcimbi ukuthi, umcimbi wesintu noma umcimbi wasentshonalanga. Uma kungumcimbi wesintu bazovunula babe bahle. Kanti uma kuwumcimbi ongahlangene nesintu ohlangene nokwasentshonalanga, uzogqoka okuhambiselana nakho izimpahla zasentshonalanga.

Uma ngabe kunethuba lokudala isiqalo esisha, sesiko noma umkhuba wokukhuliswa kwengane yomfana iyiswe esigabeni sobudala ngendlela yakaZulu. Lokhu kungabukeka njengomphakathi oshintsha kancane kodwa nogcwele izingcazelo zomlando, amasiko, kanye nemigomo yokuhlalisana. Lo mkhuba ngokuhamba kwesikhathi ungaba nezindlela ezihlukene ezibonisa izinguquko kanye nobunkimbinkimbi bemiphakathi yanamuhla. Yize izimpande zihlala ziqinile ezamasiko, engingabala khona ukubaluleka kwezigaba zobudala, nezitho zomphakathi. izinkolo namasiko, ukuhlanganyela nezinkolo eziningi, kanye nezinkambiso zokusebenza.

Ngenkathi ngilandela imfashini ethandwayo, eqqokwa nayiwo wonke umuntu, nami ngangiyifuna ngenxa yokuthi abantu abaningi abanayo, banayo bayayigqoka, kepha ngazisola ngoba kwakungeyona inhlobo yemfashini mina engiyithandayo. Kanti lokho kubalulekile ngifunde ukuthi noma kungathiwa abantu into bayithanda kangakanani, kepha wena, uma ungahambisani nayo, akumele uvumelane nayo.